Ukuhlola ingculazi kuhilela ukuhlolwa komtholampilo, ukuhlolwa kwase labhorethi nomlando wezokwelapha. Ukuhlolwa kubandakanya i-HIV esheshayo i-ELISA i-Western plot, inani legciwane egazini kanye nesibalo samaseli e-CD four. Izibhedlela zigcina imfihlo futhi zinikeza abasebenzi abasekayo nokwelulekwa. Kukhuthaza ilungu lomndeni wakho ukuthi lifune usizo lwezokwelapha njengoba ukuxilongwa kunesikhathi nokwelashwa kungathuthukisa izinga lempilo neminyaka yokuphila.

Ukusiza abantu abasha ukuba bazizwe bakhululekile ukufuna izinsiza zokuvimbela inzalo, imitholampilo ingaqinisekisa ukugcinwa kuyimfihlo, inikeze ukunakekelwa okufanele kwentsha futhi yakhe indawo yokwamukela. Kufanele futhi banikeze ama-appointment-i avumelana nezimo, basebenzise ulimi olungenakayo futhi banikeze ulwazi olungacinile.

Uma abalaphi bendabuko kanye nabalaphi besimanje besebenza ndawonye, kungaholela emiphumeleni engcono yesiguli, ukwezwela kwamasiko kanye nokwanda kokufinyeleleka ekunakekelweni kwezempilo. Ukusebenzisana kungase futhi kulondoloze ulwazi lwendabuko futhi kukhuthaze izinhlelo zokunakekelwa kwezempilo eziphelele.

Imithi elwa namagciwane ye-Hepatitis C, ingabangela imiphumela engemihle njengokukhathala, isicanucanu, ikhanda elibuhlungu, nobubuhlungu bemisipha. Bangakwazi futhi ukusebenzisana neminye imithi, ukuhlanganisa imithi yokulapha i-HIV kanye nezithako ezemithi. Yazisa umhlinzeki wakho wezempilo mayelana nayo yonke imithi futhi uqaphe imiphumela emibi ukuze uqinisekise ukwelashwa okuphephile.

Ukukhuthaza abazali ukuba baxoxe ngezihloko ezibucayi nezingane zabo, banikeze izinsiza nesiqondiso, bagcizelele ukukhulumisana ngokukhululekile futhi bakhuthaze indawo esekelayo. Abazali kufanele baqale izingxoxo kusenesikhathi, balalele ngenkuthalo basebenzise ulimi oluvumelana neminyaka yobudala. Bagxile ezimisweni futhi balungele imibuzo.

Imikhiqizo elwa nobuthi ngengamaphedi ezinyawo ze-detox ithi isusa ubuthi kodwa abukho ubufakazi besayensi obusekelayo lokhu. Eminye imikhiqizo ingase ingabi nangozi kodwa ibe inzuzo eyihaba, kuyilapho eminye ingaba ingozi. Hlala ubheka ubufakazi besayensi okuthembekile futhi uthintane nochwepheshe bezempilo ngaphambi kokusebenzisa imikhiqizo emisha.

Ukuze kuliwe ne-COVID-19, impendulo esheshayo yomhlaba wonke ukubambisana okuthuthukisiwe kwamazwe ngamazwe, Nokuxhumana okuthuthukisiwe komphakathi kubalulekile, ukusheshisa okuthuthukiswa komuthi wokugoma. Ukulandelelwa nokuhlolwa okuqinile kuxhumane , nokweseka izinhlelo zokunakekelwa kwezempilo ikakhulukazi emazweni anemali engenayo ephansi Nakho kungasiza. Ngokuthatha lezi zinyathelo, ngabe sesihlise ukusabalala nomthelela we-COVID-19, sisindisa izimpilo futhi sinciphisa ukuphazamiseka.